Mo setsong sa bo rona re apara mesese, dikhiba le dituku. Setso sa rona ke setso sa ba-Tswana.

Ee, diaparo tsa setso di ka apariwa le kwa di-conference-eng ka gonne moaparo wa setso o dira gore batho ba tlhomphe setso sa gago, e bontsha le ka fa o leng motlotlo ka teng ka setso sa gago.

Moaparo wa setso wa basadi o ke naganang gore o montle ke moaparo wa setso wa basadi ba ma-Pedi ka gonne diaparo tsa bona tsa setso di a phatsima ebile di mebala-bala di a kgatlhisa.

Ee, diaparo tsa setso tsa maZulu ke tsona di rotloetsang bana ba segompieno go apara diaparo tse dikhutshwane ka gonne moaparo wa setso wa basadi ba maZulu, o ba dira gore ba akanye gore moaparo wa diaparo tse dikhutshwane ke selo se se lokileng ebile se tlwaelegile.

Ditso tsa batho di a fapana, setso sengwe le sengwe se na le mebala ya sona go bona gore motho ke wa setso sefe o tshwanetse go lebelela ka mmala wa diaparo tsa setso.

Mosadi fa a nyetswe o tshwanelwa ke go apara mesese, dikete, dikhiba le dituku gore a kgone go fa lelapa la gagwe seriti.

Diaparo tsa setso tsa ba-Tswana di dirilwe ka dikgetse le matlalo a diphologolo tsa naga ka gonne batho ba kgale ba ne ba dula kwa dinageng ba sena magae. Mabitso a diaparo tsa setso tsa Setswana a ke a itseng ke tshega, mokorotla le khiba.

Ke akanya gore diaparo tsa setso di ka tshela mmogo le di-fashion-e tsa segompieno, fa batho ba ka tseba go di aparela le go di tshwantshanya.

Ee, diaparo tsa setso di ka tshela mmogo le di-fashion-e tsa segompieno, fa batho ba ka itse go di aparela le go di tshwantshanya.

Ditso tse di farologaneng di tlhotlheletsa basadi gore yo mongwe le yo mongwe a apare go ya ka setso sa bo bona, yo mongwe le yo mongwe a apare go ya ka ngwaoboswa jwa setso sa bo bona.

Fashion-e ya segompieno e thusa go rotloetsa go lekalekana ga banna le basadi, e thusa le motho yo mongwe le yo mongwe gore a kgone go apara fashion-e e a e ratang le mokgwa o ba ka kgonang go ikutlwa ba phothulogile.

Ditiragalo tsa hisetori le mabaka a ikonomi a ile a ama tsela e basadi ba aparang ka yona ka gonne madi a masela a kile a oketsiwa, ditlhwatlhwa di ne tsa nna kwa godimo.

Seno batlhami ba fashion-e ba se dirang ka dilo tsa setso se dira gore batho ba rate setso sa bone le go fetisisa, mme ba se tseye ka tlhoafalo.

Diaparo tsa setso tsa basadi tse di ileng tsa tlhalosiwa sešwa mo bagogeding ba gompieno ke tshega le khiba.

Diaparo tsa basadi di bontsha tekanyetso tsa setšhaba le dilo tse di lebeletsweng mo basading ka gonne mosadi gore o bone gore ke motho o mo jang, o mo lebelela ka moaparo. Mosadi o tshwanetse go apara dikete tse di tlang go tlase ga mangwele, a apare le dituku.

Ee, fashion-e e ka dirisiwa ka go tlisa diphetogo mo setšhabeng go rotloetsa batho go nna le seabe mo go tsa loago le go ba thusa go nna le maatla. Segologolo basadi le batho ba kgapetsweng kwa ntle ka gonne fa ba bona diaparo tse di kgatlhisang le tse dintle ba ka ba le kgatlhego.

Dilo tse di ka bakang kgotlang fa gare ga go boloka mekgwa ya go apara ya setso le go latela fashion-e ya segompieno, ke go dira motswako wa fashion-e le setso le go dira diaparo tsa segompieno tsa go ka bang le bonnete jwa gore di bolokegile.